Ngiyesaba ukubolekwa indlu ukukhathazeka kwami okukhulu umthelela wamaphuzu esikweletu ukukhathazeka ngamaphuzu esikweleti thinta ukugunyazwa kwemalimboleko noma amanani enzalo.

Yebo, ngake ngabheka izindleko zebhange zonyaka zeziketi ezisele ngokuvamile zihlanganisa izinkokhiso ezihlukahlukene ezihlobene nokuthathwa kwemalimboleko kanye nezindleko zebhange. Lezi zimali zingabandakanya izimali ezikhokhwayo zokuthola imali ebolekiwe. Izinkokhelo zesevisi yemalimboleko kanye nezinye izinkokhiso ezingase zibe khona njengezinkokhelo zokukhokha ngaphambi kwesikhathi. Izinkokhelo ezithile kanye nesakhiwo sabo kuyehluka phakathi kwababolekisi nezinhlobo zemalimboleko.

Ukulahlekelwa umsebenzi wami kwazwakala sengathi ngifile ngaphakathi. Umcabango wami kwakutatazela, ngangizikhokha kanjani irenti, ngithenge igrosa, noma ngigcine imoto yami isendleleni. Ngokushesha ngacinga ku-inthanethi i-UIF South Africa, isikhwama somshwalense wokungaqashwa kanye nokuthi ungasifaka kanjani isicelo seUIF. Ngithole isigaba sezinzuzo zokungasebenzi, futhi ngaqala ukufunda. Ingqondo yami igijima ngemibuzo. Ingabe ngiyafaneleka? Yimiphi imibhalo engiyidingayo? Kuzothatha isikhathi esingakanani? Zonke izinyathelo zazizwakala njengomsebenzi omkhulu phakathi kwalezi zinxushunxushu.

Isizathu esiyinhloko sokuthi amanye amabhange akhokhise imali ethe xaxa ngezinsiza ze-overdraft kunamanye sisekelwe ekuhlolweni kwawo ubungozi kanye nenzuzo yawo eyinzuzo ayifisayo, hhayi kuphela enkonzweni yamakhasimende noma ezinzuzweni ezithile ezinikezwayo. Amabhange anquma izindleko zokubolekwa kwemali eyengeziwe ngokuhlola izici ezifana nokufanelekela isikweleti kwekhasimende umlando we-akhawunti kanye nezindleko eziphelele zokuhlinzeka ngesevisi.

Yebo, ngingakwenza ukuzihlelela ukuba nenqubomgomo yomgcwabo ehlelwe kusengaphambili kunikeza umuzwa wokulawula nokuthula kwengqondo. Wazi ukuthi izifiso zakho zokugcina zizohlonishwa futhi umndeni wakho ngeke ucindezelwe ukucindezeleka kwezezimali nokuhleleleka kwamalungiselelo omngcwabo phakathi nesikhathi esinzima.

Usizo lwezokwelapha abantu bathola ukuthula kwengqondo bazi ukuthi banenetha yokuphepha abangabuyela kuyo ngesikhathi sokugula noma ukulimala. Ngaphezu kwalokho i-medical aid ikhuthaza ukunakekelwa kokuvimbela ikhuthaza abantu ukuthi bafune ukwelashwa kusenesikhathi kanye nokuhlolwa ukuze bathole izinkinga zezempilo ngaphambi kokuba zidlulele ezimeni ezinzima.

Ukuboleka umshado ngokuvamile akuduswa njengoba kungaholela ekucindezelekeni ngokwezimali nasezikweletini kwabasanda kushada. Nakuba kungase kubonakale kuyindlela elula yokuxhasa usuku olukhulu kubalulekile ukucabangela imiphumela yezezimali yesikhathi eside yokwengeza isikweletu empilweni yakho entsha ndawonye.

Ngazizwa ngiphelelwa amandla ngilokhu ngizibuza ukuthi yini lena. Ngaqala ukusesha ku-inthanethi ngalo mshwalensi lapho izandla zami ziqhaqhazela ngesikhathi ngisesha. Ngangizibuza ngididekile ukuthi engabe ngiyaqolwa yini.